Kule mihla yangoku iba liishwa into yokokubana kubekho abantu abasabekwa ibala ngenxa yokusebenzisa iziduko zikanina kuba kaloku umtshato ayiyo nto iye iwele nabani na. Ngoko ke, ukubeka ibala omnye umntu ube ungazazi wena uba uyawuze uthi mhla uzalayo uzalele emtshatweni na okanye uzalele ngaphandle komtshato.

Indlela isinxibo sale mihla esiye sanefuthe ngalo kwisinxibo sootata abangamaXhosa ayiyo ndlela endinothi intle kakhulu kuba kaloku abantu isinxibo sesiNtu abasasihloniphi kakhulu, yaye abasayithatheni ngqalelo la nto yokokubana banxibe ngendlela eyiyo.

Ndithanda ukutya ibhriyani. Ibhriyani ke ityiwa ngamaNdiya ixesha elinintsi yaye ngokwenkangeleko yawo indenza ndikwazi ubana ndirhalele ukukutya.

Ukuthiwa kwegama lomntwana kuye kube yinto esithi xa umntu eyenza makayenze kuba izawube ithetha loo nto umntwana ayivayo ngaye ngelo xesha. Koko ukuthiya umntwana ngegama likamakhulu kuba umakhulu ebumthanda yaye ebengumntu ebekukhathalele apha emhlabeni loo nto ndingathi yinto entle kakhulu kuba uhlala ugcine igama likamakhulu liphila

Umama womkhwetha, ukutsho izibazana liye lilindeleke into okokubana lingatsibi iziko de umntwana abe uyabuya esuthwini. Yaye alungiselele kangangoko umntwana ukuze athi xa ebuya afike yonke into ingendlela.

Mntwana wam, linda kaloku. Awukwazi ukubana uye nobhuti wakho esuthwini kuba kaloku yena iminyaka yakhe iyamvumela wena usemncinci kakhulu. Yithi nje ukulinda kancinci uza kwazi nawe okokubana uye kuba uba unoya ngoku loo nto ingenza into okokubana okanye ungangabuyi phayana ngenxa yobungozi bokuya umntu eseneminyaka elula.

Andiyiboni kuyinto elungileyo kodwa ke ngokwendlela abantu asebesesenza ngayo kule mihla loo nto bayayenza kodwa ibe ilulahla usiko.

Umfana uza kwazi ubana abekho kodwa akukho ndima itheni anothi uyidlale kuba kaloku iyawufuna aqale afundiswe ngamasiko la enziwayo, yaye ingangumcelimngeni kuye into okokubana awafunde yaye akwazi ukuwenza ngendlela eyiyo.

Mabanxibe isinxibo esifanelekileyo. Yintoni isinxibo ezifanelekileyo? Mabanxibe umbhaco, loo nto iyawuthi ibonise ukuwuhlonipha kwabo umcimbi lowo.

Utata kuye kufuneke okokubana amane eyothi gqolo ukuyokroba unyana wakhe aqinisekise into yokokubana uphephile yaye ufumana yonke into ngendlela efanelekileyo.

Ndicinga ukuba neendibano esiyawuthi sithi sithethe ngezi zinto ingasinceda kakhulu loo nto kuba kaloku abanye abantu baye baxhaphaze abanye abantu ngokungazi. Loo nto ke ethi yenze okubana ulwazi oluncinane luyayenza into okokubana abantu bangakwazi ukudibana okanye bavane ngendlela eyiyo.

Ukutya kwesiNtu endikuthandayo ngumqa. Ndiwuthanda kuba ikukutya okusempilweni yaye kukutya okungadingi nto zininzi xa uthi ukwenze.

Umngqusho kuxa udibanise iimbotyi kunye nombona okweciweyo, loo nto ke ibe ngumngqusho xa sele kudibene. Imnandi kakhulu yaye siyathanda ke thina bantu abamnyama okokubana kuthi xa kuthe kwabanda sipheke umngqusho kuba siziva ungathi kokona kutya kufanelekileyo xa kubanda.